Urhulumente unendima ebalulekileyo ekwaziseni uluntu malunga nokudandatheka kwasemva kokubeleka. Unako ukuquka le mfundiso kwizibhedlele nakwiziko zempilo ukuze oogqirha, abasebenzi bezempilo, kunye noonontlalontle baxhobise oomama ngolwazi nangoncedo lwengqondo.

Andivumelani tu nolu luvo lokuba ukuthintela ukukhulelwa emtshatweni yimbopheleleko yomfazi kuphela. Ndicinga ukuba olu luxanduva olufunekayo kuzo zombini izinhanha, indoda nomfazi, kuba bobabini babandakanyeka kumsebenzi wokuzala abantwana.

Kaloku kukho iindlela ezininzi zokucwangcisa usapho ezahlukeneyo kwaye ugqirha okanye umongikazi unokunceda akhethe elungele wena ngokwemeko yakho. Ukucwangcisa kubalulekile kuba kukunceda ukuthintela ukukhulelwa okungacebanga, kukunika ithuba lokugqiba ngamaxesha afanelekileyo okuvelisa abantwana kwaye kukugcina usempilweni.

Ngelinye ixesha ndafunda icebiso elithi ungathatha ijusi yelemoni egxutywe nepepile emnyama kunye namanzi ashushu yonke imihla uze ulahlekelwe bubunzima ngeemini nje ezimbalwa. Eli cebiso lalingakholeki kuba kwakungabikho naku kucacileyo kuthiwa kutheni lo mxube usebenza. Abanye bathi uyawutshisa amanqatha emzimbeni kodwa akukho bungqina besayensi obubonisa ukuba oko kuyinyani.

Uxinzelelo lwasemva kokubeleka le siyibiza ngokuthi it's postpartum depression luhlobo lonxinzelelo olunokuthi lwenzeke emntwini wesifazane emva kokuzala. Lwehla kancinci kuba unina usenokuziva edandathekile, edinwe kakhulu, okanye engakwazi ukunxibelelana kakuhle nomntwana wakhe. Le meko yenzeka ngenxa yotshintsho lwee-hormone emzimbeni, ukudinwa okukhulu, kunye noxinzelelo lwemihla ngemihla. Kubalulekile ukuba oomama bafumane inkxaso enokuba kukuthetha nogqirha, umongikazi, okanye ukujoyina amaqela enkxaso.

Ukuze iikliniki zikarhulumente zingasindi ngumthwalo urhulumente kufuneka anyuse inani labasebenzi bezempilo njengoogqirha, abongikazi, kunye nabasekeli. Kufuneka kwakhiwe neekliniki ezingakumbi, ngakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Ukuphucula inkqubo yokubhukisha kunye nokusebenzisa iitekhnoloji ukuze kugwenywe imigca emide nako kunokunceda.

Umntu okhubazekileyo kufuneka aqale afumane ingxelo yezonyango eqinisekisa ukukhubazeka kwakhe. Le ngxelo ivela kugqirha oqinisekisiweyo, emva koko kufuneka aye kwiofisi yeSASSA okanye ayifake kwi-intanethi ukuba kunokwenzeka, aze azalise ifomu yesicelo.

Ngenye imini ndandihamba nomhlobo wam siye ezivenkileni, saqhuba sidlula kwindawo eyingozi apho kwenzeka ingozi yemoto. Kwakukho imoto iye yangqubana nenye yaze enye yaphuma endleleni. Abantu bebekhwaza, omnye umfazi wayesengxakini kakhulu. Samema uncedo ngokukhawuleza saphinda sabiza ii-paramedics. Ngelishwa umfazi lowo wayengakwazi ukuthetha kwaye wonakala entloko. Ndazama ukumgquma ngengubo, ndamgcina ezolile de bafika oo-paramedics.

Ndicinga ukuba ukusebenzisa iziyobisi ukunciphisa uxinzelelo lwengqondo akusoloko iyindlela efanelekileyo, kuba kunokubangela ingxaki enkulu nangezempilo zomzimba nengqondo. Ngoko ke endaweni yoko ndincoma amanyathelo afana nokuzilolonga rhoqo, njengokubaleka okanye ukuhamba ngemilenze, ukuba nengxoxo nomhlobo onokwethenjelwa, okanye nonosayensi nkqubo wezengqondo, kunye nokufunda iindlela zokuphefumla nzulu, nokuzolisa ingqondo.

Umatshini wokulinganisa uxinzelelo lwegazi ulula kakhulu ukuwusebenzisa. Kuqala qiniseka ukuba umama uhleli kakuhle, esandleni esinye esiphezulu kutafile. Beka isongo somatshini entanyeni yesandla, ngokwesiko isandla sasekhohlo. Uqiniseke ukuba sihlanjwe kakuhle kodwa asicinizeli kakhulu. Emva koko vula umatshini, ucofe iqhosha lokuqalisa. Isongo siza kuqala ukuzalisa ngomoya kwaye emva kwemizuzwana embalwa, umatshini uya kuveza amanani amabini eskrinini, eliphezulu nelisezantsi elibonisa uxinzelelo lwegazi. Ukuba umatshini unelogi uya kugcina ezi datha ukuze zilandelelwe.

Ewe, ukufundisa abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu iindlela zokuzikhusela xa besabelana ngesondo kunokunceda ekuthinteleni umtshato wabo bengekaphuhli ngokupheleleyo kwaye kunceda ekunciphiseni umngcipheko wokukhulelwa okungathandekiyo. Nangona umthetho unqaba abantwana abancinci ukuba benze isondo, inyaniso kukuba abanye basenokubandakanyeka kuyo.

Ukulwa nokucalucalulwa kwabantu abaphila nokukhubazeka kufuna amanyathelo afana nokufundisa uluntu ngamalungelo kunye neendleko zokucalucalula. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba bayafikelela kwiinkonzo ezifana nemfundo, unyango, nemisebenzi. Iindawo zoluntu ezifana nezikolo kunye neendawo zokusebenza kufuneka zibe neendawo ezifanelekileyo kubo. Ukubandakanya abantu abakhubazekileyo kwiqela zokuthatha izigqibo nako kubalulekile ekwakheni uluntu olulinganayo noluvulekileyo kuye wonke umntu.

Ewe, le nkqubo inegalelo elikhulu xa isenzeka ngenyanga enye enyakeni kuba inceda ekukhuthazeni amadoda ukuba anakekele impilo yawo. Amadoda amanintsi ahlala engayi kwisibhedlele ngenxa yokoyika, ukungazithembi, okanye isimo sentlalo. Ukuba kukho inyanga ethile apho kugxilwa khona ekubakhuthazeni kusinceda ukuphula olo loyiko, kuphucula ulwazi lwabo ngeempilo zabo, kwaye kuncede ekuthinteleni izifo. Le nkqubo inokukhuthaza nokutshintsha indlela uluntu olubajonga ngayo abantu besilisa ababhenela unyango.